Sisakhula nabahlobo bam sasithanda ukwenza iimoto ngamacingo. Kwakusithiwa amajijo, iimoto zamajijo xa ebizwayo, iimoto zamajijo. Thatha amacingo amadala senze iimoto sidibanise, sithathe iziciko ze-polish senze amaviri okanye iziciko ze-drink senze amaviri. Siqhube nabahlobo bam phaa endleleni sireyisise sithi thina sawuba ngoodrayiva, abaqhubi beemoto xa sibadala, sibe ngooMichael Schumacher. Sasisenza loo nto ke sibancinci, kumnandi sidibanisa ke laa nto. Kubekho ukhuphiswano phakathi kwethu kujongwe uba yeyiphi na imoto entle. Umntu owenze kakhulu imoto entle apha kuthi, ibe lelo khuphiswano ke kumnandi ke. Siqhuba nabangani bam apha endleleni ke sisenza loo nto. Siqhuba imoto zethu kumnandi sisebancinci.

UMzantsi Afrika wadlala indima enkulu ngokuya kulaa nyaka ka-twenty ten, wayesingatha indebe yomhlaba. Sabona amazwe ngamazwe nabantu bamazwe ngamazwe befika apha eMzantsi Afrika bezobukela indebe yomhlaba. Yayiminintsi ke imibhiyozo enomtsalane ke ngalaa nyaka esondeza abantu ukuba babukele. Zikhona iipaki ezazikhona zilungiselelwe ngalaa nyaka, abantu abangenathuba lokuya yobukela estediyam bahlale kwezaa paki babukele imidlalo khona. Kubekho nemiculo, kubekho nabantu abadlala umculo othandwayo ngabo, babukele bazonwabise abantu. Nezokhenketho ngalaa nyaka ka-twenty ten, lwanyuka eMzantsi Afrika ngoba kaloku indebe yomhlaba yebhola ngeyona bhola, yeyona tumente ibukelwayo apha elizweni. Ngoko ke uMzantsi Afrika wayenza ingeniso ngalaa nyaka ka-twenty ten, ukwenza ingeniso yelizwe.

Eyona nto imandi apha ekuhlaleni emadodeni esingayenzayo kukudlala ezemidlalo. Ibhola ekhatywayo iyathandwa apha ekuhlaleni. Ndingathi abantu abangamadoda apha ekuhlaleni ukuze bahlale besezingqondweni okanye besempilweni mabadlale ibhola okanye sibalekeni. Ukubaleka kusempilweni ukubaleka, uhlale uhlale usemandleni uyabaleka njalo rhoqo ukwenzela uba ube segazini. Ube mhle xa ubaleka, ube mhle xa udlala ibhola. Ube ngumntu oxakekileyo, osebenzayo, odlalayo. Impilo yakho izoba mgangathweni ophezulu xa ungumntu ozilolongayo njalo. Kubalulekile ke udlale ibhola ngamadoda, uhlale ingqondo lena irayithi, ipholile. Sibaleke phaa, sizilolonge sibe rayithi. Sibaleke sibe fithi.

Abantwana bam okanye abasekhaya ndingathanda badlale ibhola yombhoxo. Owu, ndiyayithanda ibhola yombhoxo! Ibhola yombhoxo ifundisa umntu akwazi ukuziphatha ngendlela eyiyo, ngokuhlonipha, ukuthobela, ukwenza izinto ngendlela efanelekileyo. Umdlalo wombhoxo uyathandwa kakhulu apha eMzantsi Afrika kuba sibonile amaBhokoBhoko ephumelela iindebe zehlabathi phantsi koSiyamthanda Kolisi. Ndingavuya kakhulu abantwana bam xa banothi balandele kwelo khondo, badlale ibhola yombhoxo. Ngoba ibhola yombhoxo inayo nemali, iya kubenza abantu ebantwini abantwana bam xa bethe badlala ibhola yombhoxo. Bakwazi ukuya naphesheya kolwandle bodlala eminye amanye amaqembu phesheya kolwandle, aza kuthi basebenze kuwo baze babe nemali.

Kubalulekile umntwana wakho ukumxhasa xa ethatha inxaxheba kwezemidlalo. Umntana wakho xa ekubona phayana esikolweni edlala ebona umzali wakhe uyakhuthazeka, azimisele kakhulu. Abonise abonise nabanye abantwana uba nankuya utata, nankuya umama uzondibukela. Uye azimisele kakhulu nyhani umntana xa uyombukela esikolweni. Uyabona nawe uba hayi namhlanje, uzinikele, ufuna ukubonisa utata nomama uba ngaba ha-a ndiyayithanda le nto. Mama, tata, ndixhaseni maxesha onke, isakhono ndinaso salo mdlalo. Ibalulekile ke loo nto leyo uba abazali babaxhase abantwana xa beyodlala imidlalo ngoba abantwana bayakhuthazeka xa bebona abazali bedlala. Bafuna ukubonisa nabangani babo okanye abahlobo babo uba ngaba naba abazali bam bakhona, bazondixhasa. So, kubalulekile ke ngoku ukubaxhasa abantwana uba bakhuthazeke kwezemidlalo.

Ewe, kubalulekile ukuba ulutsha luthathe inxaxheba kwezemidlalo. Ngoba xa bethe benza njalo bathatha inxaxheba kwezemidlalo, bayakwazi ukujonga iimpilo zabo, bakwazi ukubaleka nalapha kwiziyobisi, bakwazi ukubaleka nalapha ekuseleni utywala, bakwazi ukubaleka kuzo zonke izinto ezimbi ezenzekayo ekuhlaleni eziya kuthi zibaphazamise ekukhuleni kwabo. Ngoku kubalulekile xa ungumntu omtsha uzibandakanye nezemidlalo ukwenzela uba izinto ezimbi ezenzekayo ekuhlaleni zikwazi ukukuphosa, kaloku wena uzabe uxakekile ujonge le into uyenzayo yezemidlalo. Ngoko ke xa ungumntana usakhulayo umncinci jonga ezemidlalo, uzophulukana zonke nezi zinto zimbi zenzekayo ekuhlaleni ezifana neziyobisi, notywala.